Ke bona di-toll gate di hlokahala ho ba teng hobane ke yona tjhelete e sebediswang ho boloka le ho lokisa ditsela. Di-toll gate di thusa le batho hore ba be le mesebetsi. Nakong e ngata, e thusa le ho phephisa bakganni ba dikoloi le batho ba utswitseng, ka ho etsa di-roadblock ko teng. Ntho e ke sa e rateng feela. Ke tjhelete e ngata e dulang e yang hodimo.

Ke ne ke rata ho di sebedisa dikoloi tsa E-hailing ho thibella ho kganna ke nwele. Ho monate ebile ho ba le mokganni empa matsatsing a bapalami, ba tsona ba bolela ka mokgwa o ho sa phehang ka teng. Dinakong tse ding le bakganni ba na le ho iphumana ba le dikotsing, ba nkelwa ditjhelete, ba nkele koloi nakong e nngwe, ba nkelwe le bophelo ba bona.

Nka o tshwara ke leke pele ho sheba hore ho na le mokgwa o nka fumanang wa mokotla oo. Haebe ha hona letho ke tlo tsamaisa ke o ise ntlo kgolo ya dibese tseo, ke bue hore ho na le eng ka hare. Ka nako e nngwe motho a ka nahana hore e re ke lo sheba ko teng. Ke tlo leka le ho sebedisa social media ho leka ho fumana mong wa mokotla oo.

Nka reka koloi e ba e bitsang, ba reke Viano. Viano ha se koloi e kgolo ho sekolo e nyane. Ebile ha ke no hloka license ba e ba e bitsang PDP ho e kganna. Eya, e kaba kgwebo e nloketseng hobane ha ke dule kgole le seterata se ba reng ke Vilakazi Street. Vilakazi Street e na le ntlu ya moporesidente wa rona wa kgale wa pele ba mmitsang Nelson Mandela. Ho na le ntlu ya Desmond Tutu. Ho na le tsela e bana ba ba June sixteen ba ne ba e sebedisa le di-museum tse ngata ngata. Ke nahana hore motho ya dulang Soweto a ka tsamaisa kgwebo ena hantle.

Mokgotsi ke nna chomi, o se o tswile ka tlung? Chomi ke a o kopa hle ke kopa o fete ka nna. Re stuck-ile ka sekorokoro sena, ha e dume, ha e reng ha e reng. Chomi ba mphile warning hle. Ke kopa o tlo nlata o fete ka nna hobane ke a tseba hore ha ke no fihla mosebetsing ka nako. Ke a leboha chomi ya ka. Ke a leboga mokgotsi wa ka. Ke a o rata wa utlwa?

Tjhe, ha ke sa le motho o sebedisang dibese tsena. Ke qetelletse ho sebedisa bese tsa masepala ke sa kena sekolo. Ke ne ke di ratela hore di a fihla mo ke dulang teng. Ebile ha hona moferefere le morusu o fumanang ditekesing.

Dumela ausi le kae? Ke a leboha ausi. Ausi ke kopa ho bua le motho o ka nthusang ka ditaba tsa ditsela tse mpe Eastern Cape. O tlong transfer-a? Ke a leboha. Dumelang ke bua le motho o tla nthusang mabapi le ditaba tsa ditsela tsa Eastern Cape. Ntate wa ka hara tsamaye monate ho hang, re batlile ho kena dikotsing hobane ho tletse mesobasoba hara tsela. Eya, ntate re bua le mang ha ho le tje? Ee hobane re a bona le yona Road Accident Fund ha e sa na ditjhelete ntate. Ee di polane di reng? Ke ne ke kopa ho romela email. Re tlo kgona ho ba le ntho tse ngotsweng fatshe re bone hore di ya tsiwa kapa ho di etsiwe. Ke a leboha.

Ntate, eya ke a utlwa ntate. Ho shota bokae ntate? Ha kena bothata, ke kopa ho mo ntshetsa motho oo. Hobane re tlo latelwa mesebetsing. Ke a o kopa ntate ke a ho kopa ntate. Ha hona bothata. Ke a utlwisisa hore o halefile haholo ntate, empa ha re no kgutlela morao. Hobane wena o lla ka tjhelete ya hao e sa fellang akere ntate? Ke a kopa ntate ke intshitse ya ka e felletse. Empa ha ke na bothata ba ho tlalletja. Re a leboga mokganni. Re a leboga re ka tsamaya jwale. Ke a leboha.

Nna ke bona ditefiso tsa Uber kapa tsa Bolt di le hantle. Ebile ka matsatsi a mang ke bona ekare e nyane tjhelete e tlamehileng re lefe. Bakganni ba Uber le Bolt ba lla ba re tjhelete e ba etsang kajeko. Ha e sa tshwana le nako e di qalang ho kena mo Afrika Borwa. Ke rata hore ba ho lata ntlong ya hao ba ho beha mo wena o kopileng ba ho behe teng jwale tjhelete eo ke bona e le hantle.